Fa moputso o o tsenyang kopo ya karata ya sekoloto. O santse a tsena sekolo le gore o dira jang kwa sekolong.

Hisitori ya gago ya sekoloto ke yone e e tsayang tshweetso gore a o letlelesegile gore o ka fiwa sekoloto. O tla kgona go duela sentle na, mme gore o dire gore e nne botoka ke fa o tshwanetse o ye o bule diakhaonto mo di-shop-ong kgotsa o tseye sekoloto se sennye, mme o se duele ka nako.

Ke go sa lebe hisitori ya gago ya sekoloto, mme le go sa lebe gore banka e tla go charger go le go kana-kanang ka sekoloto seo.

Go botlhokwa e le ruri go buisa melawana le maemo kgotsa dipoelo tsa karata ya sekoloto, ka gonne fa morago wa go tshwanelwa ke go patela kgotsa go duela. And-e maemo a o le, melawana tseo ke tsone di go letlelelang gore o duele ka tsela e e rileng.

Go nna le kitso go ka go thusa e le ruri ka tsa ditšhelete. Fa o tsaya karata ya sekoloto, go ka go thusa gore o itse ditshwanelo tsa gago fa o palelwa ke go duela, le gore o tla lebagana le ditlamorago tse di ntseng jang fa o palelwa ke go duela dikoloto tsa gago.

Dibanka di dirisa hisitori ya gago ya dikoloto, go ka go letlelela go bula karata ya dikoloto mme.

Banka e leka go ka ituela ka ditirelo tseno, mme go ka fokotsa ditshenyegelo tseno ke gore o le se madi a mannye a mannyane mo bankeng, o seka wa tlogela karata e se na sepe.

Ke go baya madi gore, fa o tlhoka madi a le mantsi, o kgone go nna le one. O leke go efoga go tsaya sekoloto mo bankeng.

Dibanka tseo di go thusa go bala madi gore a lekane. Madi a gago a o a tsayang mo nageng eno fa o a change, o a dirisa ka-ka-ka madi a dinaga tse dingwe, a nne madi a a lekaneng.

Forex ke setlamelwana sa go godisa madi, mme fa o batla go tsenela forex kgotsa go e dirisa, o tshwanetse o nne le madi a go simolola.

Bontsi jwa batho bolela ka gore forex e ba jetse madi a le mantsi, mme fela ga ya siama le eseng ka jalo. Ke ka rotloetsa motho gore a seka a e dirisa fa a se na kitso ka yone.

Ditlamorago tsa forex ke go latlhegelwa ke madi a le mantsi, mme fa o ka latlhegelwa ke madi a le mantsi, o tshwanetse go emisanyana, o krey-e thuto ka yone .

Ke ne ke ka tshwanelwa ke go kry-a tsela ya go mo emisa go dirisa forex. Ke mo lemose le ka mokgwa o a ka latlhegelwang ke madi ka teng fa a se na kitso.

Nka itumela e le ruri, mme fela nka tsaya madi a ka, ka wa godisa mo dibankeng tse di maleba.

Ka go leba gore, mo dikaratang tseo, ke e feng e e leng botoka ka di-interest-e, le gore ke e efeng e e go letlelelang gore o ka dirisa madi a le mantsi kgotsa a a a a lekanyesegileng.

Ke gore o ka kgona go dirisa madi ao senang one, kgotsa go ka dirisa go feta selekano se o nang le sone mo karateng ya gago.

Ke a go tshwanelwa ke go patala interest-e.

Ke dirisa mafaratlhatlha a botshelo go ka batlisisa.

Ke gore morago o tla kry-a interest-e, mme seo se re thusa e le tota go beela ba re ba godisang madi.

Ke ne ke ka mmotsa gore e diriwa jang, le gore motho a feleletse a kry-ile madi. O ka dira jang, ka gonne ke ka rata gore le nna ke dire madi ka yone.